Umahluko phakathi kweinsurance yobomi nomasingcwabane, umasingcwabane uthi umntu obhuha uye ube nemali ayikhuphayo khona ukuze umntu akwazi ukungcwatywa. Yona ke i-inshorensi yobomi iye ibe nemali ebekelwa bucala yokuba ingcwabe umntu ibe nemali ebekelwa bucala eyokuba ithenge izidingo zomngcwabo.

Ndingamcebisa ukuba utata lona athumelele umama wakhe wasekhaya imali ngento ekuthiwa ngu-cash send, eyenziwa ebhankini yakhe nto leyo efika ineenombolo ezilishumi. Aphinde futhi yena mntu uthumelelayo enze i-pin eyimfihlelo enamanani amane engakhutshwa ePick n Pay.

Lo mgalelo, ngumgalelo othi qho ngenyanga kugqejelwe umntu imali apho ke umntu azawufumana isixa sakhe semali okanye ke sithi xa sesiyiqokelele imali sikwazi uboleka abantu abasengxakini.

Ukwazi uthumela imali kumntwana wam osedyunivesithi ndibe mna ndihlala emaphandleni kwenza ubomi bube lula ngokuba ndonga imali, mali leyo ebe ndiza kuthi ndiyibhatale ndisuka ekhaya ndisiya edolophini, ndiphinde futhi ndifike edolophini ndiyikhuphe, ndiphinde nditsalelwe imali yokuba ndiyikhuphile ndiphinde futhi ndiye kuyifaka kuye. Loo nto leyo ndonga imali kwaye ndonga nexesha.

Umhlobo wam ongugqirha singakhatywa isicelo sakhe sokuboleka imali yezindlu kuba engumntu osaqalayo ukuphangela. Njengoko ke engumntu osaqalayo ukuphangela ibhanki izawube ingekamazi ukuba ungumntu owabhatala kanjani amatyala wakhe ngoba uzawube engenayo into ayibhatalayo qho ngenyanga. Loo nto leyo imenze ke abe ngumntu ongaziwayo ziindawo ezibolekisa ngemali ukuba uwabhatala kanjani na amatyala wakhe.

Uninzi lwabantu alunayo i-medical aid ngenxa yokuba bakholelwa ekubeni ayingobantu abagula oko. Xa ke ungumntu ozibona ungaguli oko uye ungasiboni isidingo sokuba nayo i-medical aid kwaye loo nto leyo ke iye ikubeke emngciphekweni ke ngoba iimini zokugula awuzazi nantoni na ingenzeka. Abantu abanee-medical aid baxhobele iimeko ezinjalo ukuba nantoni na ingenzeka.

Xa ndingumastandi umntu angabhatali irenti iinyanga zide zibe ntathu ndingahamba ndiye emagqwetheni ndiya kuwabuza ukuba ngawaphi amanyathelo asemthethweni endinokuwathatha ngaphandle kokuba ndinyhashe amalungelo wakhe njengomntu. Nam ndihambe khona kwimiqathango yomthetho khona ukuze ndifumane okungokwam.